Ndicinga uba amakhosikazi adlala umsebenzi obalulekileyo kakhulu, umsebenzi weento ezifana njengezococeko.

Indlela esenziwa ngayo isonka samasi, itshizi ngokutsho, uye uthathe ubisi, ulubilise. Emva koba libilile, ulifake kwinto ebulaphu, ukhame amanzi azawuphuma phaa kwelaa bisi, ushiyeka nento ebupapa. Iba yiyo ke indlela yokwenza ngayo itshizi.

Umqwayito weepesika, uthatha iipesika uzisike zibe ngangesayzi sakho, uzomise, uzomise ke uzibethisa ngelanga zide ziphele ubumanzi. Amanzi la angaphakathi phaa kuzo, uzivalele kwinto eyinkonkxa, ufake isibane ube nayo nefeni, ukuncedisana ke nokunuka ibe luhlobo lakho lokwenza ke umqwayito weepesika olo.

Ityhuna yihlobo lentlanzi exhaphake kakhulu kodwa ke ekunzima ke uzifumana, ziindidi ke ezimbini endizaziyo zetyhuna. Iba yile inkulu nale incinci. Le inkulu ke ingumbhaxa iye, iyabiza kakhulu. Kubekho le incinci isetyenziswa for inkonkxa zokutya, ityhuna isetyenziswa ke ifumaneka kwiikhampani ezifana nooSaldanha. Yityhuna ke leyo baye bakhe bayifake kwezaa nkonkxa kunye netumato sosi okanye bayifake kwezaa nkonkxa neoyile.

Kunceda ukuba uyazi ixesha elilungileyo lokutyala kwixesha elizayo uzoyazi uba leliphi ixesha eliza kwenzela iziqhamo ezilungileyo ngexesha.

Bunegalelo elibi kakhulu kuba loo nto yenza babe bambalwa abantu abadingekayo ekusebenzeni iifama kunakuqala.

Loo nto ibaluleke ngokuba iphuhlisa isizwe esi sihlala kuso, iphuhlisa izizwe kuba kaloku ziye zitshintshatshintshane ke ngezinto ezifumaneka kwelo lizwe nezinye zitsho zifumane ke izinto ezingenazo ezifumana kwelinye ilizwe njalo, njalo njalo.

Abalulekile amaxesha okuphumla kuba kaloku ukuba akukho xesha lokuphumla abantu abazokwenza umsebenzi oyiyo. So, loo nto ithetha uba abantu, libalulekile ixesha lokuphumla kwabantu basefama.

Indlela uye umhlaba uwunike ixesha lokuphumla emva koba ubusebenzile. Uzawutsho abuyise izakha mhlaba zawo, uphinde ke uwuhlakule, uwuguqule, usebenzise lo mhlaba ongaphezulu ubuyisele ngaphantsi lo ongaphantsi aze ngaphezulu. Ulungiselela ixesha lokuba phinde ke usetyenziswa umhlaba abe neziqhamo.

Ndiyavumelana nawe kuba kaloku umhlaba ngoku uphethwe ngabantu aba, ayingengowabo, abona bantu banomhlaba omnintsi ngaba bafike emva kweli lizwe lethu. Loo nto ithetha uba ke funeke kuphele ixesha lokungabikho kulingana, bantu bafumane imihlaba yabo ngakubo kutsho kuqalwe phantsi ke ngoku.

Ibaluleke kakhulu kuba xa ungumntu olimayo ulazi ixesha lokuba zinini iimvula kuba kaloku loo nto iye incede ikwenzele lula xa sewuthe watyala, walima uzazi uba wenza umsebenzi lula kuba kaloku kuzawutsho kunethe, kwenzele umsebenzi lula kungabikho sidingo seento zobuxhakaxhaka ezingadingekiyo.

Ziinto ezifana namatswele, igalika, ii-carrots, amazambane.

Akukho ziingenelelo zikhoyo zoba ngumfama wentsango ngaphandle kokuzikufumanise uba ubanjiwe. Isekhona kodwa izinto zisanqulunqwayo ukwenzela ukuba zibe semthethweni, iinto ezinjalo. Ngoku azikabi nangenelo elingako kuba ke zinovumeleko olungaphelelanga.

Kukuzihlamba kuqala, uzomise, emva kokuba uzomisile uzikere, uzikere zibe ngamagaqana alungileyo, uzomise. Emva kokuba uzomisile uzivimbe ke ngoku uzibethise ngomoya. Eyona hlobo ndilucebisayo loba ufake kwinkonkxa enkulu, ibe nesibane, ibe neembobo zomoya, uyiyeke over ixesha. Emva kwexesha ke ngoku izawuya uzijonge uze uzijonge ziye ziba lushica zide ke zibe yimiqwayito yeepesika.

Uhlobo lokuchumiso kumhlaba emva koba uwuyekile wabethwa lixesha lokuba ungasetyenziswa, kukufaka umgquba, uwuhlakule, uwufake umgquba, uwuhlakule phambi koba usebenze.

Uye uthathe uboya beegusha, loo nto ithetha uba ke ziye zichetywe iigusha, ziye zichetywe iigusha kuyothengiselwa ke abantu abasebenzisa okanye abasebenza ngoboya beegusha kuba kaloku uboya begusha buyasetyenziswa, benza iimpahla. Ngoko ke xa uthe waneegusha zitya empokothweni, cheba uboya begusha, faka ezingxoweni, uthengise uboya beegusha.

Ewe, kuba kaloku abanye abantu bazawukwenza njee, umntu athi eqala kodwa akakho, akakho, akazimiselanga ke ngoko ke ngoku ithetha loo nto uba xa soko ke umntu esithi ufuna inkxaso, abe kanti nyhani ngumntu oseyenza loo nto and uba unezinto ezibonakalisayo ukuba uyayidinga lo nkxaso, kunganikwa abantu kuba besithi bafuna uzama kanti bafuna ukuthatha loo mali bayoyisebenzisa kwezinye izinto ezisecaleni.

Ndineendlela ke endizicingayo endinothi ndncede ngazo, eyokuqala yeyokuba amatanki, amatanki, amanzi enizawuthi nisebenzise wona. Nifumane ke nethumbu lamanzi eli zawuthatha kuwe anantsika lamanzi nityale ngawo and kufuneka neebhotilenyana zokha zinimane ninkcenkceshela ngazo, ndifundise ke nehlobo ke losebenzisa amanzi kuba kaloku izinto ezinjalo funeke kube kanti nizijongile uba zingenzeka. Loo nto ithetha uba kufuneke sifundiswe uhlobo lokuphatha amanzi nizotsho ningaze niphinde nibe kuyo ingxaki efana nale nikuyo.

Sizawube sine-tractor erhuqa ikhuba, ikhuba ke eli lokuhlakula lize lithi emva koko livule imisele esiza kufaka kuyo imbewu. Siza kusebenzisa i-tractor yamanzi ezawuhambisa amanzi phezu kwaloo mhlaba uzawube uhlakulwa, wapetwa. Sizawube ke sinabantu abasebenza umhlaba kodwa ke izixhobo ke zizawube zizinto ezifana neetrektha ke namakhuba.